Kgetlho la me la ntlha ke pagama sefofane, ke ne ke ikutlwa ke itumetse gape ke ne ke tshogile. Ke ne ke ya kwa nageng ya Cape Town.

Ee, nna toro yame ke go pagama sefofane, mme nna sefofane se ke galelang go se palama ke helicopter. Okay batho ba bangwe ba ba tshabang go fofa ba tshaba gore ba bangwe, ke gore ba boifa dilo tse ko godimo, ba tshaba gore ba tla wa ba be ba gobala.

Ke a go mmolelela gore go tle a feleletse a kgonne go fitlha ko nageng eo ya Nigeria ka sefofane. O tshwanetse gore a be a bankantshitse dipampiri tsa gage, tse tlileng go tlhokega thata-thata tse di batlegang ke pasa ya gagwe, e e bontshang gore ke mo Aforika Borwa le passport o ya gagwe. O tshwanetse gore a ye ko airport a tshwere gi-bag tsa gagwe le sengwe le sengwe se a tlileng go se tlhoka ge a tsena ko Nigeria. Mme so sa ntlha se a tshwanetseng go se dira fa a tsena ko Nigeria, ke gore a latela ditaelo le ditsela tse tse tshwanetseng le melao ya teng, a seke a dira dilo tse di sa tshwanelang. Gape a leletse batho ba lelapa la gagwe a ba bolelele fa a se a fitlhile sentle.

Dilo tse ke di ratang ka dibese tse di tsamayang mo toropong ya rona ke gore, dibese di na le nako tsa teng tsa go tsamaya gape di thusa batho go baya madi ka gonne, ga di batle madi a mantsi, go gaisa ditekisi. Gape dibese di ditona thata, gape di amogela batho ba bantsi thata go gaisa dikoloi le di-taxi. Gape dilo tse ke sa di rateng gape ka dibese ke gore, ga di tsamaya di tsa nako e telele, ka gonne nako ntse di dirisa ditsela tse di telele.

Mathata a ke kopaneng le one fa ke leka go dirisa karata eno ya botlhale ke gore, karata ya me e ne e shutlhegile di-brcode ya teng. Mme ge ke fitlha ko bus-eng ke re ke a e dirisa, e ne e sa kgone go patela, ka gonne mokganni wa bese o a mpolelela gore ke tshwanetse go tsaya madi ke reka karata e ntšhwa. Ka gonne e le ka se tlhole e bereka ee ka gonne go na le mafoko a shutlhegileng ga nnyane.

Selo se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke gore, e nne motho o kgonang go bua le batho sentle. Mme gape e nne motho yo o latelang melao ya tsela, bakgweetsi ba di bese ba thusa batho ka maitemogelo a a siameng a go ya tirong. Ee, ka gonne selo se ba se dirang ke ge ba berekisana le batho sentle.

Fa go na le strike e go na le dikotsi tse dintsi tse di re diregang ka gonne, batho ba ba strike-ang ba tlhola ba tswala ditsela. Batho ba ba yang tirong ba amega ka ditsela tse dintsi, ka gonne fa batho ba tswetse ditsela batho ba ba yang ko mmerekong ga ba kgone go feta gore ba kgone go ya ditirong. Gape ba bangwe ba ka feleletsa ba latlhegelwa ke mebereko ka yone ntlha eo.

Go ya ka nna dibese di tsamaya ka nako e e rileng gore bapalami ba ba tsone ba itse gore ba ka se latele ko mmerekong. Nako e ba pagamang bese ka yona e tlile go nna nako ya bona ya malatsi . Selo se nka se dirang fa bese e nkema ka dinao ke ka leka ka bojotlhe go ema ke seke ka tata, se sengwe se nka se dirang, nka tabogela ko ditekising.

Ee, ke kile ka siwa ke bese ka ntlha ya lebaka la gore e ne e le phakela, ke sena madi a sa tlhakanang a mantsi. Ke ne ke tshwere two hundred rands, driver a be a folosa bese ele a re nka se kgone go tsamaya ka bese a gage ke sena madi a mannye, ene ga tseye madi a mantsi, mme ka 'tsatsi le o ke bile ka nna lata ko ne ke ya teng.

Ee, mo tikologong ya me go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese. Ka nako eo bakganni ba dibese ba ne ba le kwa strike-eng. Maitemogelo a me e ne e le gore bakganni ba di-bus ba ne ba sa batle go bereka, mme bapagami ba amega ka tsela e latelang, ka gonne rona ba bantsi ga ba ile tshepo ya rona ko dibeseng go ya gongwe le gongwe gore batlang ga ko teng. Kgang e ebile ya sokodisa batho ba bantsi mme ya ba ama ka gonne, ba ne ba di dirisa go ya mafelong a farologaneng.

Di-bus ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsa metse tsotlhe. Ka gonne bese e nako ya teng ya go tsamaya, mme fa e ka tsamaya metse yotlhe e tlo feleletsa e sa tlhole e kgona go tshwara nako. Ya go feleletsa e ya kwa di-plekeng tse dintsi, metseng e mentsi-ntsi gape, batho ba tla feleletsa ba sa tlhole ba kgona go tshwara nako ya bone le bone.